Batjha ba dulang metsemeholo ditoropong, ha ba sa phela maphelo a bona ka tsamaiso e nepahetseng ya leloko, hobane dintho tse ngata di fetohile moo mo ba dulang teng. Ha mmoho le ba metseng ba bang, e ntse e le bao le bao ba latelang tsamaiso e nepahetseng ya leloko. Hape, batho ba baholo ba se ba re etetse pele, ka hoo tse ding tsa dintho se re sa kgone ho di nepehatsa.

Molemo wa ho ruha diphoofolo, ke hore motho a be le seo e leng sa hae. E re ha a na le mathata, a tsebe o ntsha feela ka lesakeng kapa ka hokong, ha a na le ntho a batlang ho e ja ka moo. diphoofolo tse ruhilweng lapeng, ke batla ke sa di tshabe ebile ke ya di ja, hobane di monate haholo ho feta tse tswang shopong, ebile tsa shopong di theko e hodimo.

Dijo tsa setso, di etsa hore re hopole hore rona re bo mang, retswa kae? Ka ha ke tsona tse re hodisitseng, ebile di ne di re matlafatsa. Jwalo ka motoho, o tshela metsi ka pitseng, e be o tshela motoho oo dubileng ka ha moo, mme o wa soka, o wa soka, o wa soka ho fihlela o be o bona hore o ka tshola. Ha mmoho le dipabi tse silwang lejweng le dulang ka ntle, e leng lelwala.

Kaekae, ke bona e le pono e ntle, hore moloko ona o motjha o sa tsebeng ka dijo tsa setso, ba seng ba dula bo metsetoropong, ba kgone ho ithuta ka dijo tsa setso. Hore na re tswa kae re le Basotho? Ke bona e se phoso hore re tla ba botswa, re se hlole re iphehela tsona.

Yona ke ntho e sa lokang, hobane hantlehantle ka setso sa rona, lengolo le tlamehile le tsamaye pele. Pele motho a ka kopa lenyalo, di-mall-ong kapa tsona di-restaurant-eng, empa batjha ba kajeno ba se ba iphelela ntho e ba e ratang, ke ka hoo ba etsang seo ba se ratang.

Ha ke kopane le batho ba jwalo. Re dumellana ka ho bua puo e leng, e re e utlwisisang kaofela, yona e leng senyesemane. Hore e seka ba re kgesolla mong kapa mong.

Ee, ke santsane ke le mafolofolo, ho ka etsa e nngwe ya metjeko ena e boletsweng. Haholoholo ke rata mokgibo, ka ha ke le mosadi. Metjeko ena e menate hobane e mong, e sebediswa mafung ho bontsha batho hore setso sa rona re se sebetsa jwang, re tsamaisa.

Ee, lebitso la ka le tswa sethatong sa lebitso la mme wa ka.

Tjhe, banna ha ba tlameha ho tlohella tse ding tsa maikarabelo a bona ka tlung hore di etswe ke basadi. Hobane matsatsing a kajeno, re ya re lekane, empa re tshwanetse ho hlomphana. Ntate o wa hlomphuwa ka tlung, ha mmoho le mme o wa hlomphuwa ka tlung. Ho tlatswa ka hore na, lentswe la ho qetela ditshebedisong tsa ditjhelete tsa lelapa, ho re na le tla etsuwa ke mang?